Melemo ya bona ke yona e tsa etsa hore ke dule, ke na le dikamano tse ntle le bona, le ho tswa le bone re ya dibakeng tsa boithabiso.

Eya, ke bapala di-game founung ya ka di-game tse founung ya ka, di thusa ho imulla kgatello ya maikutlo neng kapa neng ha se ke sena letho le nka le etsang.

Ke shebella hocky haholo ha ho na le diketsahalo tsa dipapadi tse kgolo jwale ka di-olympic games hobane hocky ha e bapalwe haholo jwale ka papadi ya maoto le rugby, di tlwaetse ho bapala haholo thelevisheneng.

Sekolong sena ho na le lebale le leholo le lekaneng. Hape ho na le equipment tsa dipapadi tse lekaneng. Ee, ke ya dumela, ekaba baamohedi ba batle ba sehlopha se seng sekolong sena sa rona.

Banna le basadi ba atlehileng dipapading ba lokela ho memelwa dikolong tse fapaneng ho kgothalletsa bana ho ikwetlisa.

Ke rata hobane ke ena ya dipapadi tse ntle ka ho fitisisa ka ha lefatsheng.

Ha maikutlo a ka haebe batjha ba ka ithuta ho ka ba e kgahlisang haholo ho ithuta ka dipapadi tsa setso sa rona mona Afrika Borwa dipapadi tsena tse karolo e bohlokwa haholo ya lefa la setso rona le di itsebahatso ba reng.

Nna le motswallle wa ka papadi e leng hore o ka e thabela ho shebella re le kaofela. Ke bolo ya maoto hobane e tsebahala mona haholo Afrika Borwa.

Nka sebedisa setswalle sena molemong wa ho ithuta ho ba bang le ho tshehetsana dinakong tse thata dikamano tsena di ka boela tsa bula menyetla ka ntle ho dipapadi.

Jwalo ka motswadi, ke ka hlophisa kopano le batswadi ba bang. Nka buisana le bona ka moo re ka reka diaparo tsa bolo bakeng sa bana, hape re ka beha tjhelete mmoho hore e kgone ho eketseha.

Pele mmuso o ka haha dibaka tsa boikwetliso ba tshwanetse ho utlwa maikutlo a batjha pele, ditlhoko, mathata le diphephetso tse ba shebaneng le tsona, sena se ka etswa ka dikopano tsa setjhaba le mekgatlo ya batjha.

Ke rata dipapadi haholo jwale ke mamela seyalemoya, le ha maemo a sa dumele ke etsa nako hape ke rata ho qoqa le batho ba bang ka yona. Ke thabiswa ke ho mamela seyalemoya haholo ho ba hahla dipapadi.

Ke motho ya dulang a ikwetlisa tulong eo ke dulang ho yona. Ka tsatsi le leng ka kopana le motho a ntse a ikwetlisa le yena. Yaba re ya tsebana ra fetoha metswalle kajeno ke molekane wa ka.

Ha ba na kgahleho hape, ba bang ba bona ha ba rate dipapadi, ba kgetha mmino, ba bang ba rata technology, ba dula ba shebile difounu.

Motjha ya nkang karolo dipapading ke yena, ya tla atleha bophelong, a qobe le mafu a mangata. Hape, ha rutehile o tla nka diqeto tse nepahetseng le metswalle e nepahetseng le boitshepo ya sa nkeng karolo dipapading o shebane le mathata, monono le mafu a mangata. Ha a sa ruteha, o tlo etsa diqeto tse fosahetseng bophelong le metswalle e mebe le ho se itshepe.

Ho hohela batho ba bangata ba tswang mose ho bapala mona Afrika Borwa, naha e ka tshwara di hlodisano tsa matshaba le dipapadi tsa setswalle. Ho phahamisa bohahlaudi ba cricket e ka ho fana ka di tse akaretsang ditikete tsa dipapadi maeto a safari di ka thusa le ho ba le mabala a dipapadi a maemo a hodimo.

O se ke wa kgathatseha hore ha wa etsa hantle, o lekile ka mo o ka kgonang ha o ka leka hape o tla atleha ha se bofelo ba lefatshe. Ke motlotlo ka wena.